Ha o tle o na le leano ebile o le ngotse fatshe, o ngotse ohle monahano wa hao. O hloka eng le eng ebile di tla o tswela mosola jwang le hore di tla e etsa jwang. Maphelo a hao, ke ka hoo ba tla o fa .

Ho matha ha se papadi. Hobane e hloka o na le moya o mongata hodimo ha o tlo kgone ho compete-a le batho ba bang.

Afrika Borwa ya kgona ho fenyelela hobane ba ile ba hlolwa ke di ke di lefatshe a mang .

Ho nka di-game tsa ngwana ke ho mo bontsha hore ha se di-game tse leng hore di tla mo fa bokamoso bo lokileng. Di-game le sekolo di tsamaya mmoho. Hobane ke tsona sekolo le sona ke sona se tla o fang bokamoso bo siameng. Empa tsa di-game tsona nkeke ba o fa bokamoso bo e leng hore ho tla o kgotsofatsa jwalo ka ha o le motjha.

Ho na le morabaraba ho na le e nngwe, hape e ba reng ke chess.

O kopa mmuso, o ahele bana tse leng hore di tla ba thusa ka ho ikwetlisa.

Spain ke sona. Hobane Spain se na le talent-e e leng hore ha re na yona, rona re le ba maSouth Africa maAfrika Borwa. Spain-i papading kaofela di nka ntho e nngwe le e nngwe. Ebile ke sona sena hore di nkile dipapadi haholo ho.

Ho lema ho thusa ka dintho tse leng hore ha o di bone tse leng hore di tla etsahala maphelong a hao. O ka felelletsa e lo reng dintho ha di o tsamaele hantle. Ebile ha o lema ho tshireletsa mo dilong tse leng hore ha o di bone.

Ho fumana boeletsi ho seo, o tla kena sekolo se eleng horeng ke sekolo sa papadi. Ebile ba o fa le thuto, e leng horeng wa e hloka for bokamoso ba hao.

Di-gaming jwalo ka papadi ya bolo e ka o tswela molemo. Hobane e ka o etsetsa tjhelete ka tsela, e leng hore ha wa e nahanela.

Ho jive-a ho ka o etsetsa tjhelete hobane nako tse ngata ha ho etsuwa mmino. Ho batla batho ba jive-ang, hobane batho ba jive-ang ke bona ba kgonang ho etsa hore mmino o ko o be monate.

Crazy eight kapa five cards ke papadi e monate. Hobane e o hlalefisa nthong tse ngata, e bula le kelello.

Re hloka club, e leng hore re ka itokisetsa ho yona re ka ahelwa tlelapa, e leng horeng batjha kaofela, ba tla kgona ho tla ho itukisetsa ho yona ebile ba tla ba ikwetlise ho yona.

Papadi ya bolo ya maoto ya banyana ke yona e tla etsang hore banyana ba bang kaofela ba ske ba batla ho dula feela. E ske ya ba hore, haebe ha ba kgone ho bapala netball ha hona nthwe e nngwe, e leng hore ba tla e bapala. Papadi ya bolo yona ke yona eleng hore e ka ba tswela mosola ebile e tswele le sekolo mosola.

Ho bapala dibapadi ho etsa hore o kgone ho ba le mebele e lokileng. Ebile e o ntsha nthong tse ngata. Jwalo ka dithethefatsi, dithethefatsi ke tsona tse tla etsang hore motho a ske a ba le mebele e lokileng.

Ho kenya di-video tsa hao internet-eng ho tla etsa hore batho ba kgone ho bona. Ebile ba kgone ho bona, le hore o na le, ba kgone ho bona le hore o kgona ho etsa dintho tse leng gore, batho ba bang ha ba kgone ho di etsa. Ebile o di etsa bo beterenyana ho bona.

Ho bapala di-game mehaleng ya hao, o ka etsa hore o senyehelwe ke mohala wa hao.

Di ngata hampe dibapadi tse ka etswang, ebile ho na le tse ding tse ba reng ke . Tse ding ba di bitsa ba re ke shorthand-e tse ding ba di bitsa ba re ke long jumping. Di ka tswela bana ba ntseng mosola ebile di ba ntshe dithethefatsing.

Ha o bapala dibapadi tse leng gore di tla etsa hore di o ntshe seterateng. Ha o bapala, mohlomong ha re ka re o bapala bolo, o tla dula o inahanetse bolo. Ebile boshodu bona ha e se ntho, e leng gore o ka e nahana hohang.